Isityalo esityiwayo endingaba nomdla wokusityala litswele. Isizathu esibangela uba ndithi litswele, itswele awukwazi ukungapheki ngalo. Libalulekile itswele ngoba nayiphi na into oqalayo ukuyipheka kodwa uye uqale ngayo kuqala.

Isityalo endingabanomdla wokusityala ngumnqathe. Uthi xa uzawutyala kumele ube nembewu ozawuthi kuqala uke uyihlwayele, ewe kumhlaba olungileyo then ikhule kancinci. Umane uqhubeka ke uyinkcenkceshele ukusukela ebumbewini bayo until ize ikhule ibe nkulu, ude uyivune ke ngexesha lokuvuna.

Umoba okokuqala uvela emboneni. Ngoko ke xa kugqityohlutywa umbona kuwo umoba uye ube luncedo umoba nasempilweni yabantu yoba xa uthe wawutya uye ube nee-vitamins nee-proteins .

Ujongilanga sisityalo apha esibalulekileyo kakhulu ezweni lonke. Ujongilanga uncede abantu abanintsi, ingakumbi amafama, kangoba wonke umfama uyanqwenela kwifama yakhe kuba sesona sityalo senza ioyile and ioyile lena isetyenziswa ngumntu wonke kweli ukupheka, ukwenza izinto ezibalulekileyo.

Uba nefuthe elibalulekileyo kakhulu. Yiyo loo nto okumele xa uhlwayela imbewu yesivuno sakho uqale ujonge umhlaba ukuba ulungile na. Ukuba awulunganga, kukho izinto abathi yimanyoro apho sithi sisebenzise yona ukuba ewe izivuno zethu zihlale zikumgangatho wokuthengiseka. Naxa zikhula, uthi naxa sikhula unqwenele, sinqweneleke.

Kuye kukhethwe umhlaba kuba kaloku akumelanga kubekho ewe indawo enesanti kuba akho nto iyawuvela kumhlaba onesanti. Kuye kujongwe umhlaba ongathi umnyama then ke kuthengwe iimanyoro zibe nako ukufakwa kulo mhlaba, zixutywe. Nomgquba ke wenkomo uyasebenziseka nawo ukuthi kuvunde, uqale uvunde umhlaba kuze isivuno sizokwazi okanye imbewu izokwazi ukukhula kakuhle apho.

Kungumngcipheko ukulima kumahlathi, ikwangumcelimngeni futhi ewe kuluntu okanye ilizwe lonke. Ngoba kuye kufuneke futhi nonogada abazawuthi bagade apho kumahlathi azobe elinyiwe kuba uba sizawuthi siyalima nje sishiye kanjalo kodwa kuzawuba yingxaki yokuba kubekho abantu abangenayo ewe kwezo ndawo ezo babe ewe izinto esizilimayo kwezo ndawo sizilima kuzo. Then ke ndingatsho ndithi lungenelo kakhulu olo ukulima kuwo amahlathi. Kungumcelimngeni wokuba kubekho oonogada kwezo ndawo ezo.

UMzantsi Afrika ndiyacinga into yokokuba abanabo ngokwaneleyo omatshini bokujika uboya begusha bube buboya bokuthunga iimpahla. Endicinga into yoba urhulumente angathatha indawo kuloo manyathelo ukubanceda baze bafumane omatshini. Ngoba kwelethu icala siyayikhupha uboya emafama sibathumele ke abo banoomatshini bokwenza ewe uboya bujike bube yimpahla. Ngokubona kwixesha lobusika ukuba lifikile abantu abanxibi ngokufudumeleyo iye isinikeze imibuzo ke loo nto ngoba thina kwelethu icala siyawenza umsebenzi.